Go tshameka motshameko wa se ileketeroniki go ka thusa batho go fokotsa bodutu, ebile go ka thusa le batho go fokotsa kgatelelo ya monagano ka ba tla be ba tshameka ka megala ya letheka ba gaisana le batho ba bangwe ba ba kwa ntle, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo kana go e ntsha bodutu.

Nnyaa ke nagana gore go tshameka ka mogala wa letheka ga go fokotse go tshameka ka namana, ka gonne go na le batho ba bangwe ba ba sa ntseng ba tshameka ka namana jaaka ba kgwele ya dinao, ba bolotloa le ba bangwe.

Motshameko e e nang le dikgaisano tse di tseneletseng ke bolotloa kana kgwele ya dinao, ka gonne batho ba le bantsi ba lebeletse tsone tseo go gaisa metshameko e mengwe e e tshamekiwang, jaaka motshameko wa chess-e, bo rugby kana go tlola koi.

Didiriswa tsa ileketeroniki tsa metshameko di ama metshameko e e tumileng ya gompieno, ka gonne di dira gore batho ba seke ba kopana mmogo go itumelela metshameko e tshamekiwang, batho botlhe ba tshameka se ileketeroniki mongwe le mongwe a le kwa gabo kana kwa tlabeng a le gone.

Se se dirang gore ke rate metshameko ya ileketeroniki kana ya mogala wa letheka ke gore ga go lapise, ga go dire gore motho a lape, mme gape go botlhoko ka gonne go tshameka ka namana go dira gore motho a ikatise, go farologana thata le ka se ileketeroniki. Mme motshameko o ke o ratang thata o se ileketeroniki ke bolotloa.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega mogala wa letheka le data, ka gonne megala e mengwe ya letheka e tshameka fela ka data. Mme motshameko o tummeng mo ileketeroniking ke kgwele ya dinao, bolotloa, kana kgaisano ya dikoloi.

Metshameko ya internet-e e ka ama motho ka gwa monagano, motho a ka nna addicted kgotsa a rata motshameko o go fetelela le gore a a seke a kgona le go ikopanya le batho. Motshameko wa me o ke o ratang wa mmamoratwa mo inthaneteng ke bolotloa.

Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka mogala wa letheka le data, megala e mengwe nngwe ya letheka e dirisa data gore e dire ga e kgone go dira kwa ntle ga data.

Bangwe ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo gore ba kgone go ikentsha bodutu, ba kgone go o tlhatswa kgatelelo ya maikutlo, ebile bangwe ba e dirisa gore batle ba kgone go tshwara boroko ba thulamele.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne ga re tsamaye thata, ebile ga re tlolake, ga re fele le maatla. Bogologolo go ne go sena megala ya letheka ke ka moo batho ba le bantsi ba neng ba sa itse metshameko ya mo inthaneteng.

Metshameko e kotsi ya mo inthaneteng ke metshameko e batlang madi, ke metshameko e e tshamekiwang ka madi gonne motho o batla go tshameka metshameko eo a na le phisegelo ya gore o tla fitlhelela kgotsa o tla bona madi. O tshwanetse go netefatsa gore o bolokegile fa o tshameka motshameko wa internet-e ka gonne o tla iphitlhela o setse o na le kgatelelo ya maikutlo ka ntlha ya go tshameka ka megala ya letheka.